Nna nka thabela ha principal-a a ka re kenyetsa solar mona sekolong hobane yona ha e sokodise haholo, e ipatlela fela matla a letsatsi. Mme ka hoo re kekebe ra hlola re sokola hakana mona sekolong. Ha re batla ho sebedisa dintho tse ding tse jwalo ka Wi-fi, le tse ding le tse ding.

Cloud computing e nthusitse haholo ditokomaneng tsaka tsa bohlokwa. Mono o download-a fela app ena ya teng, ebe o ntse o boloka fela ditokomane tsa hao tseo di hlokang tseo bonang di le bohlokwa haholo. Hore dise senyehe ha fela o na le mohala wa thekeng.

Nkgono hore o tlo o fumane thuso ka sejana sena sa hao sa -satellite, hao hloke motho fela. Empa o hloka motho ya tsebang ka tsona dijana tsena tsa di -satellite hore atle a o lokisetse sona. Hoba sona se hloka hore se maemong a matle, mme se behelwe di -channel tse hantle tseo wena o di kgethileng. Hoba jwale ha o kgetha motho mang kapa mang hore a tlo o lokisetsa sona, O ka thola o senyehetswe haholo ho feta ka moo o senyehetsweng ka teng.

Moradi waka mehala ena ya thekeng e re etseditse hore maphelo a rona a be bobebe haholo. Hobane jwale mehleng yane ya kgale ho ne ho ngolwa mangolo, mme mangolo ana a ne a nka nako e telele ho fihlella moo o ngolletseng teng. Mme le hore karabo e kgutle le hona o no o ema nako e telele. Ke ka hoo ke reng mehala ena matsatsing ana mehleng ena e re etseditse hore maphelo a rona a be bobebe haholo. Hoba karabo oe thola hona jwale ha o letsitse.

Nna di ntho tse ikgethileng tse fumanehang mona founung ya ka ke di -app tsena tse ho tsona o kgonang ho fumana diaparo. O reka diaparo ka ditjeho tse tlase mme hape le di -app tse mona tseo kgonang ho bua le metswalle kapa ba leloko. Mme ho tsona mono le tsona o bua ho sena ditjeho tseo di lefellang.

Nkgono ka ha ose o sa bone, o sa kgone ho bala ditaba tsa hao tso di hlokang pampiring ena ya ditaba. Ho molemo hore founung eno ya hao o download-e app ena ya ditaba e kgonang ho balla. E o hlalosetse ka se etsahalang, ho bohlokwa hore o mpe o iphumanele yona.

Nna ke ne ka letsetsa batho ba hokelang di -device tsena mohala. Hore lenna ba tle ba tlo nthusa ho hokelela ke kgone ho ba le yona Wi-fi.

Nna ke sebedisa data e kalo ka two gig ha ke ikutlwa e ka ke batla ho shebella di -movie mona ho online. Ke motho a ratang di -movie haholo, mme jwale kaha ke iphumana ke le kgatello ya ho sheba di -movie. Ntho e ke etsang hore e be bobebe ho nna, ke hore mohlomong ke reke data ya beke le beke hoba yona e rekeha ha bobebe. Mme ntho e ke bonang e ka di -company tsena tsa di -movie tsa online ba ka etsa hore bobofaletsa, ke hore ba re kenyetse di app tseo ho tsona di theko tsa data di ka bang tlase tlase haholo. Hore re kgone ho sheba di -movie tsena ntle le ho reka data e ngata haholo.

Nna seo kese ratang ka motho enwa e ke mo latelang are tlisetsang ditaba, ke hore o re tlisetsa tsona ka nako. Di sena tse ngata tse keneletseng, tseo e seng tsona. Mme o di tlisa jwalo ka ha di le jwalo. O baballa le maikutlo a batho bao a tlong ho bua ka bona a re tlisetsang ditaba tsa bona.

Melemo ya dipapatso tsena ke hore e re thusa ka hore re tsebe hore eng ke eng kae, mme e fumaneha jwang ka di nako difeng ka matsatsi a feng. Empa tshitiso ya tsona ke hore di kena nakong eo mohlomong o tholang hore motho o mametse kapa o shebile hona ditaba tseo di leng bohlokwa hlokwa haholo maphelong a rona.